Temothuo ke tiro e botlhokwa mo nageng ya rona, mme e ka thusa thata bašwa ba le bantsi go fitlhela ditiro. Gape e ka thusa ikonomi ya rona go e godisa a mme gape, temothuo e ka re thusa go dira botsalano le dinaga tse dingwe tsa kwa ntle ga mafatshe. Mme gape le go dira ikonomi ya dinaga tse dingwe e gole. Temothuo e botlhokwa thata mo nakong ya gompieno, ditiro ga diteng mo lefatsheng la rona. Bašwa ba ka tsenela tsa temothuo go iphidisa gape le go jala, mme ba rekise dijalo tsa bona gore ba tsebe go iphidisa. Temothuo e botlhokwa thata mme e ka re thusa re le bantsi go tsena go yone.

Balemirui ba ka tlhotlheletsa bašwa go tsenela tsa temothuo, mme ba ba ruta dikakanyo go tsa temothuo. Mme gape ba ba tlhotlheletse gore tiro e ya temothuo ga se tiro ya maemo a kwa fatshe. Gape ga se tiro ya basweu fela mme ka tiro e ya temothuo, ba ka iphedisa mme ba tsosa le ikonomi ya lefatshe la rona gape ba tsosa le ikonomi ya mafatshe a kwa ntle. Gape ba ba tlhotlheletse gore temothuo re ka e dirisa botshelo jwa rona rotlhe, go ya go ile, mme ke yone e tshwereng makala a mangwe a lefatshe.

Dikgwetlho tsa badiri ba temothuo ke gore ga ba duelwe madi a le mantsi, gape tiro ya bona ga se tiro e telele. Ba dira nakwana e khutshwane ka ntlha ya komelelo, gonne fa komelelo e fitlhile tiro ya bona e tla tshwanela ke go ema. Gape ba tla tshwanela ke go emela gape pula ene, gore ba itse go direla malapa a bone. Gape ne ke akanya gore fa puso e ka tokafatsa seemo se, ka go ba thusa ka go ba isa dikolong go ithuta ka tsa temothuo. Ebile gape puso ya ba thusa gape ka ntlha ya madi go ba okeletsa madi, gore gape e ba tlhabe kitso ka tsa temothuto go fitlhela ba iphitlhela e le batho ba e leng gore, ba tlhatlhilwe go dira ka tsa temothuo.

Go nale melemo e e dirisiwang go tsa temo. Melemo eo e mengwe ya tsona ke melemo e e gasiwang mo ditshingwaneng, mme gape go na le e mengwe melemo e e dirisiwang ke badiri go itshireletsa ka yone. Go dikgwetlho tsa badiri, dikgwetlho tsa bona ke ka ntlha ya pula le komelelo, fa go sena pula go nna bokete go badiri gore ba dire ka natla, gape le dijalo tsa bona di ka swa, mme tsa tlhoka metsi ka ntlha ya lenyora. Fela go le jalo dikgwetlho tse dingwe tsa badiri go tsa temo e ka ba gore tiro ya bona, e ka nna e nnye ebile e khutshwane ka ntlha ya komelelo ya naga.

Temothuo ya setso e botlhokwa thata gonne e ka thusa ka go boloka madi a le mantsi mo nageng ya rona. Ebile e bonolo go e dirisa gape ga e tlhoke gore motho a ka ya go ithutela yone kwa sekolong. A mme gape motho a ka ruta yo mongwe go dirisa temothuo ya setso gape le di-college, di ka thusa thata ka go dirisa temothuo ya segompieno. Ka foo ba dirisa tsone metšhini go ruta barutwana ka tsa temo, mme gape ba akaretsa le yone temothuo ya setso. Mme ka foo e ka thusa thata go godisa ikonomi ya rona ga mmogo le tse dingwe tse e leng gore di ama mafapha a tsa temo mo nageng ya rona.

Gantsi dikgwetlho tse re tla tlhakanang le tsone e ka nna komelelo fa mmung. Gonne komelelo e ka ama mmu ka tsela e e sa siamang, gape le dijalo di ka se kgone go gola fa go na le komelelo. Thata-thata e ka nna le ka ntlha ya go tlhoka pula gape le go fisa thata ga letsatsi, mme fa naga e omeletse dijalo ga nkitla di mela. Ebile mmu o ka se kgone go godisa dijalo ka tshwanelo. Dikgwetlho tseo ga mmogo le diteko tsa mmu e ka ba e le gore mmu go na le mmu ya go farologana, go na le mmu o o siametseng dijalo mme go na le mmu o o sa siamelang dijalo. Fela jalo mmu o siametseng dijalo ke mmu o e leng gore ke mmu o humileng ebile ke mmu o e leng gore tshwanetse gore, go jalwe dijalo tse e leng gore di siametse mmu oo.

Badiri ba temo ba ba emang ba tswa kwa mafatsheng a mangwe, kgwebo ya bone e tswelela ka tshiamiso. Mme go le jalo go na le melao le melawana e ba tshwanetseng ba e latele mo nageng ya rona, go ka tsweletsa kgwebo ya bona. Gape tshwanetse ba netefatse gore ba dira ka natla, mme gape go tletse bona bontsi ba ba tswang kwa mafatsheng a mantle. Tota-tota e le basweu ke bone mo nageng ya rona ba tshwereng tsa temo, ebile go le jalo go dira bona thata ka natla go netefatsa gore temo ya rona mo nageng ya rona ba e godisa. Gape ee ba ka thusa thata go godisa ikonomi ya rona. Ke tlhoka tshwanelo gonne ka ntlha e nngwe ga ba sa diri, ba sa latele melao le melawana ya rona ba ka iphitlhela ba tsene bothateng, mme ba lebana le go tshwariwa kgotsa go isiwa go kgotlhatsheko.

Go botlhokwa thata go ka dirisa thekenoloji ya segompieno go tsa temothuo. Mme barutwana ba ka iphitlhela ba fitlhela dilo di le dintsi gape le kitso e le ntsi ka tsa temothuo. Mme gape ba seke ba latlha temothuo e la ya segologolo tala, e leng yona temothuo ya setso. Mme gape e ya thekenoloji e ka thusa thata le go di-college, mme go tla ba thusa ka ntlha ya go se dirise maatla a le mantsi. Gape le go boloka nako ya bona go temothuo, gape le go dirisa metšhini e e leng gore e ka ba thusa thata, mme go ba thusa go dira tsa temothuo. Gape eo e e ka ba thusa go le gontsi mme gape le go boloka nako ya bone le go boloka madi, gape le go boloka sebaka sa bona ka dintlha tse di tshwanetseng tsa thekenoloji.